AI farming e entse bophelo ba rona bo be bobebe rele bane , hobane eo o fa dikarabo, ebe e o fe le tharollo, e o fe le thuto ha batsi ka ho lema.

Ho nehela ho thusa haholo, hobane ho ka thusa hore re kgone ho rekela batjha, metjhini e ba e hlokang hore ba kgone ho sebetsa , le ho ba ka kgona ho iphedisa, ka hona hoo.

Borapolasi ba ameha ka hore ba tlo hloka di ka ho jala hape, ha ba qeta ho ntsha tseo ne ba le jadile, jwale ka hore tse ding tsa dilema, di ntho tsa bona ba di lemmeng, di na le ho senyeha, hobane o bona hore ee, weather a ya rona, yona e na le hore e se ka ema hantle, ka mokgwa o re e batlang ka teng. Tse ding tsa ditjalo di na le ho jewa ke makgotlo . Jwale ba senyehela le bona, and-e jwale ntho hantle di nyoloha, le bona ba ameha, e ba tlisetsa fatshe, e ba kgutlisetsa fatshe.

Ke ne ke kopa patlisiso ka mehato eo e tlamehang, ke latele hore re thole lefatshe la habo rona, leo re na nkelwa lona, ka nako ya apartheid. Ntatemoholo wa rona o ile a re jwetsa hore, re na le lefatshe la rona, empa re ne ra nkela lona ka kgethollo ya merabe, Ne ke kopa le mphe tlhakisetso lesedi le itseng la hore, re tlameha ho etsa eng, hore re kgone ho le thola hape le kgutlele ho rona.

O kanna wa kadimisana ka half ya lefatshe la rona, ba patale ha le sebedisa, e re a ba etsa jwalo. Wena o be o reka kgomo tse pedi, ya monna le mosadi , tsona di tla be di tswala, ha ntse ba patala, o be o ntso reka jwalo jwalo. O tla qetella seo bona di le ngata, ebile o tla be o ba neyetse, nako ya hore ba tlo dula nako e kakanang, hore ha se moruo wa hao so le moholo, hoba ba kgone ho tloha ka kutlwano.

Ee, ke ya dumellana le dihwai tseo, hobane ha di atisa jwalo, di tlo etsa hore dijalo tsena, di be ngata, di boele di be ngata hape , hore di seke di ya kgona hore feella, di tlameha hore di be ngata hape, hore batho ba polasing eo, le bona ba kgone ho di fumana.

Meroho eo e tloha se, meroho eo ya toropong, e tloha se e kentswe di-mineral tse ding, tse itseng tse ka thusang batho , hore mmele ya bona e dule e le hantle , e ntlafetse.

a mang wa tsona ke tla wa rekisa, hore ke ne tswele pele ka kgwebo ya ka, ke etse profit-e a mang a wona, ya ke tla fana ka ona ho batho ba hlokang.

Ntho e etsang hore KZN letlalo seaparo sa letlalo sebe tlase, ke hore bongata ba batho ba KZN, ba hotse ba ithuta ho etsa sona seaparo sa letlalo, ebile ba bangata ba se etsang. Jwale ho bona e ba competition ya hore mang o tla reka ho mang, jwale batho ba reka haholo, ho yo o tlase hoseng, ho yo wa seaparo sa letlalo se hodimo.

Ke na le mohopolo wa app ya temo e ka etsuwang, app ena o ka re ha o kena ho yona, e be o bua, e be o botsa hore o batla ho dila, ka temo e jwang. Ana ho tjala kapa hona ho ba na le dikgomo, diphoofolo, ebe ha o kena moo, ebe e o thusa ka ho bontsha hore eng e hodisa jwang, kapa hona ho qala jwang ho jala, le hore o tshela ha kae bo metsi, or phofolo e ja ha kae ka letsatsi.

di dihlahiswa tsa hao ha se di le right, o kanna wa di nka wa bula, ee re ka re shop-onyana, kapa yona khona nyana e nyane, o be na le tsona moo khoneng. Moo o tla le rekisang, o kgethile tse dintle feela, tse ding o ka na ema di-shop-ong wa di etsa, neng neng. O ka na thola o disa ho batho ba rekisang di jo, di-vege kapa eng, o ko lo ba utlwisisa tsona. And-ane from moo, ba tla be ba ho jwetsa hore, o etse jwang hore o ka o kgone hore di rekiswe dishopong tse kgolo.

Mangangajane a jewa haholo ha letsatsi le tjhesa, kapa hona ka summer, hore makele a tene, ha wa behile moo, o wa omisitswe, a phakise a ome, ho etsa jwalo hore o jewe mangangajane, ke hore ke re ka re ke ho kgone ho e , neng kapa neng, hobane di tla be di omisitswe ke wena, di tla be di sena nako ya hore di o tla, di jewa neng, ka nako mang kapa jwang. O iketsetsa wena hore neng kapa neng, nka kgona ho di ja ha utlwang nkare o lakaditse ntho ka molomong.

Ke ne ke re ka tshwara meeting ya hore re tsebisane, hore mang o tla ya neng, jwang mosebetsi ya o mong le o mong, hore re dule re hlokometse, hobane hona le ho etsahala hore motho a sa tholahala, jwale o tla bua hore yena o tla tholahala ka tsatsi le feng. A kgone ho ho kena moo, a kgone ho check-a, or ho tshela kapa o etsa eng le eng etholahalang, e re hee ha so le, nako ya kotulo, re be re hlalosetsana mahareng, hore mang o thola eng, ha jwang, jwang ka ho lekana.

Re tla tlameha hore re lo e tsoma, hore di be teng di be ngata, kapa hona ho e reka, hobane hona le ba di rekisang ba teng. Re etsetse le tulo e , re etsetse tulo e tshireletseleng, hore diphoofolo tse ding, di seke tsae dudisa ha bohloko.